Di ba ama ka go feleletsa ba tlhoka go dira bo kopotiro, ka gonne fa o sena data o ka se kgone go dira bo kopatiro ka gotlhelele. Ka gonne internet-e e tlhoka gore fa o dira bo kopatiro o be o na le yone. Ka jwalo tlhwatlhwa e ko godimo ya data, e tlile go feleletsa e dira gore batho bao ba leng dikobo magetlhe, ba feleletse ba palelwa ke go dira bo kopatiro mo inthaneteng.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fitileng, ke ya gotlhe e e bidiwang data ya internet-e. Mme ka jalo e ne e le ya kgwedi, ke feleleditse ke e dirisa malatsi a ka nna masome pedi. Ka jalo ke lemogile gore boleng jwa yone bo ne bo le bonye thata, go fetisa dikete tsa maranta tseo ke e rekileng ka tsone. Ka jalo fa motho a ke tla ka go reka data o tshwanetse a lebelele bokete jwa yone le theko ya go felang ka yone.

Nka feleletsa ke dirisa data ya me ka tshwanelo, mme ke e dirisetsa mabaka a nepagetseng. Ebile ke e dirise ka tshwanelo, ebile ke e dirise ka nako le matsatsi, ke e dirise go ya ka matsatsi, mme seo se ka nthusa go e boloka.

Mokgwa o ke ratang go o dirisa thata ke go reka mowa, morago ke o fetole ka go reka data. Ka gonne ke lemoga gore data e o e rekang go tsweng mo moweng wa gago, ledi la yone le ko tlhatse go na le ledi la fa o ka reka data fela. Ke lemoga gore ke ka tsela e batho ba le bantsi, ba ka bolokang madi ka gone, ka gore ka mowa mme morago o reke data go tsweng mo moweng.

Nna ke dirisa data ya WhatsApp, mme ke reka ka makgolo a mararo. Mme e fela morago ga kgwedi, ke data e ke e tshepang thata go le gantsi ke dirisa WhatsApp go ka go ka bua le batho ba ba baleng botlhokwa thata mo go nna. Ebile gape mo WhatsApp ke na le group ya kwa tirong, mme ke kgona go dira mabaka a le mantsi ka data ya WhatsApp, ke ka moo ke tshepetseng mo go yone.

Data ya di-gig di le masome a mararo, ke yone e ntumedisang, ke yone e kgonang go e dirisa kgwedi yotlhe. Ke sa sokole ka data go ope mo kgweding eo, gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la mosupologo, gore ke kgone go e tshimolola go e dirisa sentle, ka beke go ya bokhutlong jwa kgwedi.

Data ya di-gig di le masome a mararo, ke yone data e e ntumedisang thata eo, ke yone e kgonang go e dirisang kgwedi yotlhe. Ke sa sokole ka data mo kgweding eo, gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la mosupologo, gore ke kgone go tshimolola beke yotlhe ke e dirisa sentle, ke e dirisa ka tshwanelo.

Fa o rekile data ya mafaratlhatlha, o tsena mo o kgonang go tobeletsang ba losika le ditsala gone. Mme morago o tsenye dinomoro tse o di kwaletsweng mo pampitshaneng ya data ya gago. O di tobetsa go ka tsenya data ya gago ya mafaratlhatlha, mme morago o o e tšhube go bontsha fa o e dirisa. Mme morago o tlhaeletsane le balosika le ditsala mo mafaratlhatlheng, ka data ya gago ya mafaratlhatlha.